Qhubeke namasiko, futhi uqhubeke nendlela owenza ngawo esikele ukulungiseni ukudla, futhi ukudla kwendabuko mele kuhlale kukhona emakhaya, noma endaweni yasemakhaya.

Kanti endaweni yangakithi yase isiza ngaleso sikhathi kwakufanele isize .

Lapha kukhulunywa ngokukhungatheka mayelana nezinselelo abantu ababhekana nazo uma belinganisela, noma belinganisa ukulingislelwa ukudla kwesintu kanye nezidingo, noma izinqgindazizinda zempilo yamanje esheshayo.

Isiko okungcwaba aguqukile kakhulu, futhi sekungcwatshwa ngendlela ehlukile esikhathini samanje, akusafani ngendlela yakudala.

Kuba banakekele iziguli zabo ngendlela efanele, futhi bay'nike nemithi futhi benze sure, babe nesiqiniseko sokuba iziguli zabo bayi-check-a njalo, noma mihla namalanga.

Kubalulekile ukwetha igama lomntwana uma ezalwa, ngoba uzokwazi ukuthi ukwazi ukuthi igama lakho ngobani. Angaveli nje eze umntwana emhlabeni, ningamethile igama.

Ukuba athathe isinqumo efanele sokuba angenza kanjani, noma angiyixazulula kanjani inkinga abhekane nayo, noma akhulumisane nabomndeni bakhe.

Kuhluka akukho, futhi okufanayo angikuboni kulokhu, noma okwenziwa ngamantombazane ekubeni ngowesifazane.

Ukuba ngimubuze ukuthi yini ukumthomba, futhi ngimulekelele lapho adinga usizo khona, asho izidingo azidingayo.

Ngingafaka imidanso ehlukene, noma ngifake imidanso yesicathamiya, noma yokugida, lapho ngizohlanganisa lokhu okubili.

Abantu, abantu, noma umphakathi wabambisana kakhulu kokwenza idili, noma kokwenza ukudla kwendabuko emcimbini wamakhelwane wethu, endaweni yangakithi.

Cha, akukho engikucabangayo ngoba angicabangi ukuba angashintsha umzwelo womkhosi wendabuko, ngoba lokho angiboni kwenzeka esikhathini esiphila kuso, esikhathini samanje.

Kubalulekile ukudansa ezinkonzweni, noma ezindaweni ezahlukene, ngoba lokho kutshengisa ukujabula, noma kutshengisa ukuba uhambiselana nani lowo mdantso osuke uwenza.

Ukudla engikwaziyo kungafani nenyama yangaphakathi, nesitambu, nokunye nje okuningi okungabalwa.

Iba nokujabula, futhi nomphakathi uba nokujabula, futhi umndeni kumele umenzele umcimbi kanye nomphakathi kanjalo.

Yebo, kubalulekile ukuqgoka lesiketi, futhi nokufaka ubuhlalu, futhi umndeni wakhe uyajabula ukuthola ukuthi usaseyintombi, futhi kubalulekile ukufaka izimpahla zesintu uma kuwumemulo and nokufaka ubuhlalu.

Kubalulekile ukuthembela komunye umuntu, futhi kuba nemizwa ethokozisa imizwa yakho, njengomuntu ukuthi uyakwazi ukuthembela kwabanye abantu, futhi uhlale uthembela nakuwe nasemndenini wakho.

Yebo, ngingakuthokozela ngoba yilapho osuke khombisa isiko lakini, noma ukhombisa ukuzithanda kwakho, noma ukuthanda isiko lakini, nokuthanda izingubo osuke uzigqokile ngaleso sikhathi.

Ngingafaka ukuba intombazane yenziwe, yenzelwe umemulo, noma yenzelwe umsebenzi ukubonga lokhu osuke kwenziwe yintombazane, futhi kungagcini lapho, ahlale ebongwa njale lolusiko oluhle olwenziwa amaZulu.

Abantu babebambisene ngenkathi kenziwa ukudla kwendabuko, futhi emcimbini kwaba kumnandi ukudla okwakwenziwe. Kwakungubani, futhi labantu kwakungabantu umphakathi, noma omakhelwane bendawo abahamba phambili, futhi abahlezi bekhuthalele izinto sesintu.